Jwalo ka e mong wa batjha ba dulang Afrika Borwa, ke nna a tseba hore na economy e re phelang ho yona e thata e le hakakang. Ka hoo, ntho ya pele le e nka e etsang ha ke thola sekete ke ho leka hore ke boloke kapa ke bone hore na nka qala kgwebo e nyenyane e tlang ho nthusa hore ke phele ka tsela efeng.

Ntho ya pele ke hore ba leke ho bua le batjha, ba ba fe mabaka le tsebo ya hore na ho ikwetlisa ho tla ho ba thusa ka tsela tse feng. Ha ho bobebe ho ikwetlisa empa ho sena seo se kenang. Nka qala ka ho ba eletsa ka hore pele ba nka qeto ya hore batjha ba ikwetlise ba tla tlameha ho susumelletsa batjha ka tsela ya hore na boikotliso bo tla ho ba thusa ka tsela efeng.

Ha ne re le bana ba banyenyane, re ne re nka qeto ya ho bapala dipapadi tse fapaneng, empa sena re ne re se etsetsa monate. Hana jwale ho bapala dipapadi tse hlokaneng ekaba karolo ya ho ikwetlisa, ekaba karolo ya ho etsa tjhelete, e kaba karolo ya hore o kenye le kenyo ka tlung. Ka hoo, ho bohlokwa ho ba karolo ya dipapadi tse fapaneng.

Ka le leng la matsatsi o tla ho iphumana o se o llela motswadi a se a le siko. Ho bohlokwa ho hlompha motswadi wa hao a sa phela hobane hlompho e hlola tsohle lefatsheng. Hobane o so o etsa tjhelete ha o bolele hore o nkele batho ba bang fatshe haholoholo motswadi ya nkileng nako ya hae ho o hodisa.

E nngwe ya dintho tseo ke di hopolang ke hore ho ile haba le dikgetho tsa lehae, hape ke hopola hore ho ile hwa ba le mohwanto. Dikgetho tsa lehae ke moo batho ka bohle ba nkang karolo ya ho lo vouta ba voutela hore na ke mang ba batlang ba ba okamele hona lehaeng la bona.

Nka rata hore ho tlatselletswe ho dimathi. Hangata dikolong re iphumana re na le dimathi tse ngata tse qadileng sekolong, mme di iphumane di se di mathela setjhaba.

Se bohlokwa ke ho ba hlalosetsa ka tsohle tse beilweng, mohlala, batjha ba lokela ho hlalosetswa ka maemo kapa mamello, hlompho ya ho sebetsa ka thata. Sena se ka ba etsa hore ba tiselletse tabeng ya bona kapa ba tiselletse ho hlotse ba behang kelello ya bona teng.

Dipapadi di thusa motho hore a tsebe hore ho hloleha ha se qetelo ya lefatshe. Sena se etsahala hangata dipapading. Ho hloleha ha hao kajeno ha ho bolele ho hloleha ha hao ka hosane. O ka ba mohlodi kajeno, empa wa hloleha ka hosane. Se bohlokwa ke ho mamella le ho tiiselletsa.

Nka qala ho bua le mmasepala wa lehae hore ba fane ka dibaka tseo tse nang le boikwetliso. Sena se ka thusa batjha hore ba thole mesebetsi moo ha ba tla tlwaela hore ba ikwetlise mme ba tla kwetlisa le ba bang ba tlang. Nka qala ka ho bua le mmasepala wa lehae hore ba leke hore ba hire batjha ha ho tluwa tabeng ya ho ikwetlisa.

Hangata batho ba yang dipapading ba batla ho shebahala jwalo ka batho ba nkileng karolo ho bontsha sehlopha seo ba tsamaisanang le sona. Ka hoo, nka rekisa di-helmet hobane batho bongata ba hloka di-helmet ho ya cricket-eng ho bonahala e le batho ba nkang karolo. Sena se ka nka tjhelete e ngata, empa ho qala kgwebo ho hloka motho a ikemiseditseng. Nka etsa tjhelete ka kgwebo ena hobane hangata batho ha ba ya cricket-eng ba batla ho bonahala e le batho ba nkang karolo.

Hangata dipapadi tsa mohaleng batho ba tseba di nka tjhelete kapa di qeta data. Ka hoo, nka qala ka ho hlalosetsa batjha hore sena ha se nka tjhelete le data empa o ka etsa tjhelete ka dipapadi tsa mohaleng. Ntle le moo nka ba le tsebo e ngata ya dipapadi tse fapa-fapaneng.

Ee, ke a tseba Xbox le PS5 ebile ke tseba motho e mong a nang le yona. Hangata ke iphumana ke sa e ratisisi ha e bapalwa ke batjha empa ha e bapalwa ke bana ke bona e thusa ka hore e ba etse hore ba ithute ho tiiselletsa le ho tswellapele bophelong, e thusa hape ka hore e rute bana ka tshebedisanommoho.

Ho ikwetlisa ha ho bolele hore mmele wa hao o tla o fokotseha, empa ho thusa wena jwalo ka motho hore mmele wa hao o dule o kwetlile le maemong a botle a bophelo. Ke iphumana ke kgathatsehile haholo ha ho tluwa tabeng ya maemo a hao a bophelo. Ana o elellwa hore ha o ikwetlisa sena se ka o thusa le hore o sebetse ka thata? Sena se ka o thusa le hore monahano wa hao kapa kelello ya hao e dule e le maemong a hantle.